Uma kushona ilunga lomndeni wakithi silandela amasiko amaningi, imvamisa kuba umngcwabo lapho wonke umndeni nabangani behlangana khona ukuzokhala, nokukhumbula olahlekile. Kwesinye isikhathi kuba nemibala ethile eqgokwayo efana nobumnyama, eyiphawu losizi. Izingoma zomngcwabo ziyaculwa, nemidanso yesintu ingase ibe khona njengendlela yokududuza nokukhumbula impilo yomufi. Imikhosi yokukhumbula iyaqhubeka ngisho ngemuva komngcwabo.

Ukukhuphuka kwezindleko zokudla kuyinkinga enkulu. Kunzima ukulinganisela ukudla kwesintu okunempilo nezidingo zempilo yesimanje ngoba ukudla okuningi kwesintu kungabiza kakhulu, noma kungatholakali kalula ezitolo ezinkulu. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi abanaso isikhathi sokupheka ukudla kwesintu esithatha isikhathi eside ukulungiswa. Loku kwenza kube lula ukuthenga ukudla okusheshayo okungahlali kunempilo.

Yebo, ngicabanga ukuthi uhulumeni nemiphakathi kufanele ibheke kuqala ukudla kwendawo. Loku kusiza ukuxhasa abalimi bendawo, kugcina amasiko okudla futhi kunganciphisa umthelela wezemvelo wokuthutha ukudla amabanga amade. Kodwa-ke kubalulekile futhi ukuthi kube nokukhetha, nokuthi abantu bakwazi ukuthenga ukudla abakuthandayo.

Izinto ezifana nokwanda kwamadivayisi eselula kanye ne-media yezokuxhumana kungaphazamisa indlela abantu abazibandakanyayo ngayo emikhosini, mhlawumbe kunciphise ukuxhumana okujulile. Ngaphezu kwalokho, uku-globalize-wa kungenza amanye amasiko endabuke abonakale engabalulekile uma eqhathaniswa nezindlela zanamuhla. Kodwa-ke, kungenzeka futhi ukuthi amathonya esimanje angasisiza ekusakazeni nasekulondolozweni kwamasiko endabuko ngezindlela ezintsha.

Ngingahlela imisebenzi ndawonye lapho amalunga ezohlangana khona, ngidale indawo ephephile, ngibakhuthaze ukusebenzisa i-social media, ngibakhuthaze ukubonga impumelelo, ngibakhuthaze ukusebenzisana ndawonye.

Ngingaqala ngokulalelisa izidingo nemibono yabahlomuli bephrojekthi ukuze ngiqonde imibono yabo, ngibandakanye abahlomuli, ngihlole impendulo njalo, ngiqeqeshe abasebenzi ngigxile ekulinganiseni indlela iphrojekthi eyenza ngayo ngcono impilo yabahlomuli.

Iy'nzuzo zingabandakanya ukugwema imikhosi ingase ibe yingozi noma ibe yisihlava ngokugxila emfundweni nasezintshisekelweni zomuntu siqu. Izithiyo zingaba ukulahlekelwa isiko elibalulekile, ukungabibikho umzila ocacile wokudlulela ebudaleni kanye nokungabibikho kokwesekwa komphakathi okuhlinzekwa yile micimbi. Kungase kwenze kube nzima ngamantombazane ukuthola isiqondiso nokwamukelwa njengabesifazane.

Inzuzo yokubandakanya ukwenza isiko libe elifanele futhi lamukeleke entsheni yamanje ukugwema izingozi ezingase zibe khona ezikweni lwendabuko, nokukhuthaza ukulingana uma isiko lendabuko belingabandakanyi khona. Izinselela zingabandakanya ukulahlekelwa ingqikithi yesiko yendabuko, ukungavumeli phakathi kwamalunga omphakathi ngoshintsho kanye nokungaqiniseki ngezinga okufanele isiko lishintshe ngalo.